Phepo e nepahetseng ke ntho e kgolo bathong kaofela, ke ntho e kgolohadi ho dibapadi ka kakaretso. Mme nna ka thuso eo ke neng ka e fumana, ho motho e neng e le sebapadi se seholo mona lekeisheneng e ke dulang ho lona. Hore o be o be phepha ho tsamaisana le kelello e hlakileng hantle, e ka etsang hore o sebetse haholo haholo hampe ho ntho eo o tlabeng, oe ratile o leng sebapadi ho yona. Kgetho ya dijo ke yona e bohlokwa o tlamehile o tsebe hore mereho ke yona dijo tse tlamehileng o dule o di kgetha nako e kgolo le e nyane tsatsi le ka tsatsi, mme ho dijo tse mafura o fokotse le ho nwa metsi a mangata, ho thusa haholo hampe bophelong.

Makeisheneng a rona hore re be le yona tshokolo e kgolo ya hore re sa ba le di dintho tse re thusang tsa hore re kgone ho ikwetlisa, lebaka ke batho bana ba re tshwereng ba makhanselara. Batho bana ba dula ba shebile mejo fela ba sa thuse setjhaba sa bona, mme ka jwalo batho ba na tlamehile hore ba latelle re etse mekgwanto huwe ho bona, ba tle ba kgone hore ba tle ba etse se tshwanetseng se etsuwe ka hara malapa le makeisheneng a rona. Hobane ntho tseo di re thusa bophelong, di re fokoletsa le botlokotsebe bo etsahalang ka hara naha, mme le dithethefatsi bana bana ba ya ho tsona bitsong la hore ha hona moo ba ka ikwetlisang teng, ba ithabise ba ntshe ditalente tsa bona.

Ditsela di di ngata tsa ho thusa batho ka setjhabeng hore ba ihlwekise, nako e ngwe ha ho hlokahale, le hore o batla ho ba le, moo batho ba tla bang teng ba tla qalla ho wena kapo jwang. Le ka kgona ho intsha le le batho le le jwalo kaofela, la nka karolo ya hore le tla imathela, ho tswa fela le ya bo phakeng kwana, ha hona le ntho e tla le sitisang, le ka kgona ho ihlwekisa teng hantle fela le monate teng hape.

Batho ba rantsho ditsela di di ngata tse re ka thusanang ka tsona. E ngwe e kgolo e ka re thusang, nka fela mohlala o shebe ka lapeng ha mme a ntse a re o rata ho pheha, mme le wena o kanne o mo thusa haholo nakong tseo lo reng o thole hore mme jwale wa kula, ha hona motho a ka mo thusang. Mme hee o bo ba le lehlonolo la hore ke mo teng moo o kgonang ho nka karolo a o ruta ho pheha, mme ntho yao rutileng yona, kitso a o fileng yona o kgona ho tla ka yona hape ho ba bang le thusa thusana, le bontshana diresipi tsa bo ho pheha jwalo le jwalo.

Ha se ho le jwalo, nna nthwe nka mo kgothaletsang yona nka mo shebisa batho ba eleng hore ba botswa ba dutse feela ka lapeng hore ba ba jwang, mme le di-television-eng ba ruta, hore ho dula fela, o ka ikenyetsa mafu a mangata. Ho tshwana le bo diabetes, ho nona haholo, o tshwarwe ke bo lefu la pelo, mme ho ikwetlisa ho tswa fela le ho tsamaya sebakanyana, o theola ntho tse ngata tse ka o sitisang maphelong ka hobane bophelo ba hona jwale, bo thata mme le ho kula malwetse a kena fela bonolo.

Ha re le setjhaba re tlamehile re rutaneng ntho e kgolo, hore ha re se re bapala dipapadi tsena, basadi kapa ho banna kgethollo eo kgale na fedisuwe, mme re ithuteng ka hobane, batho bana ba bomme ke bana mona se ba bapala ka bokgabane, ba fumane le mohope kwana ho Africa, mme ha re tlohelleng ho nyahamisa moya. Jwale a ke re bopaneng, re beng setjhaba se senngwe kgethollo ebe ntho e leng siko maphelong a rona re sa ba ra e beha le ka mohopolong e fedisuwe.

Papadi ena ya boto, ke e ratisitswe hobane bontatemoholo mona lapeng e ne batho ba ne ba bapalla yona, mme ka ba le kgahleho ka qetelletse ke kene le nna, ke bapala le bona. Mme ya ba ya nthusa le kwana sekolong, hore mmetshe ha ko etsa o bo nkgutlisetsa ho yona nthwena ya boto e bapalwang ka kelello haholo, mme hona tjena ke bohale hampe, ha hona ya ka e mang le nna.